Lebaka la hore basebetsi ba ka ba toitoiye, ke hobane ba re ha ba tshwareha hantle, mabapi le hore ba kgola mokgolo o monyane, ebile ba sebetsa di-hour-a tse telele, jwalo ke le manejara wa bona, ke tla etsa ka botlalo hore ke ba mamele, ebile ke be ke utlwisise mabaka a bona a holla. Re dule fatshe, be re buisane hore ho tloha hona jwale, ba tla thabela ho kgola bokae, ebile ba thabela ho sebetsa di-hour-a tse kae.

Hore mekgolo ya bona e be hantle, ke hore re rekise di-vegetable tse ngata, hore re kgone ho bana le tjhelete e lekaneng ho patala mosebetsi o mong le o mong. Two hore ba kgone ho thola twenty-seven rand, fifty-eight cents eo ka hora.

Ke batla ho tseba ka ditholwana le meroho ya naheng, hobane ke le rapolasi di-customer-a tsa ka ha di tla di batla dintho tse fapa fapaneng, tlamehile ke tseba hore di batlana le eng, ebe ke ba fa dintho tse leng hore di tshwanetse, ebile di ke ke di ya ba hlahisa bohloko kapa di ya ba romela sepetlele b sepetlele hospital.

Temo e hloka tjhelete, re ka dishopo tse fapaneng, re kopa di donation-e , kapa ra ngolla government, re kopa di-funding. Ke tsebella ka tsona ho tswa ee dikoranteng, di-internet-eng.

Re ka etsa dieta ka masiba, ra decorate-a a dieta ka masiba, ra kenya masiba moo dikatibeng, ra rekisa.

Mme ke tla mo bodiesso fatshe, sa utlwe lebaka hore hobaneng a sena dipampiri, mme ka mofa nako hore a lo etsa dipampiri. Ke tla mo fa kgwedi kapa tse pedi, hore a lokise dipampiri tsa hae.

Ke tla qala ka ho kopa hore ba ngolle mabitso a bona fatshe, mme ke nke tjhelete enana, ke e shera ka ho lekan, a hore motho mang le mang a kgone ho iketsetsa serapa sa hae, ebe o iketsetsa tjhelete ya hae. Ba kgone ho thusaba bang, jwalo ka ha bona ba thotse thuso.

Ee, ka hoo, re tsebang hore di notshi di kotsi, ebile di ka re etsetsa kotsi, re ka tjhesa mollo, kapa ra bitsa batho ba sebetsang dinotshi hore ba kgone hore re tlisetsa tsona, re kgone ho sebetsa ka polokeho. Hobane di ka o hlahisa kotsi, ha di ka o loma, , ka ruruha sefahleho, ebe di siya poison-e moo di tla be di o lomme teng.

Nka rata motho ka le mong a sebetse hora tse eight, a ba patalwa ka hora, re ka ng patala twenty ranta. Ke rata le hore batho ba ka ba ka sebetsa polasing, ba be .

Nka ba jwetsa hore ke ba mamela, la hore ba tlo etsa tjhelete, ba rekisitse setjhaba, mme tjhelete eo e tla ba ba tswala le molemo hore, ba kgone ho reka dijalo tse ngata ngata, ba tlo kgona ho jala, hape le hore ba kgone ho etsa tjhelete.

Ke tla ba hlalosetsa hore dirapa tsena ba di bonang moo. Ke tsa batho, ba itholetse, ba ne ba phela, empa Modimo o ba hopotsa, se bile ba tsamaile, ba ile lefatsheng le la.

Re ka qala ka ho lokisa ditshimo tsa rona, ra nka di-vege tse tswileng tse ne se di hlahile, ra di nka ra di tlosa, ra di beha hantle, ra qala re lokisa ditshimo, ra jala ho botjha, ebile ra qala, ra maintain-a tshimo tsa rona, ebile re dula re itukisetsa hore ha pula etla, be re kwahetse ditshimo tse hlokang ho kwahela, hore di kgone hore di seke di ya senyeha.

Ha ho bonolo hobane haholo, ba tla le bao re age ha o thola, o bo thola hore age ya hao, ha o kgone ho thola monyetla ka bolemi. Dilemo ke tsona tse re bolayang.

Ee, ba etsetsa hore dijalo tsa bona di se ke di ya senyeha. Ha ho tla difefo, kapa ha pula e kana haholo.

Re ka thabela ha mmuso wa rona, o ka re thusa ka di-fund-e, tjhelete hore ha ntse re rekisa dijalo tsa rona, re kgone hore di-customer-a tsa rona, di se ke ya complainer haholo, ka ditheko tse hodimo.

Ee, ke kile ka ja meroho e tswang serapeng sa ka, le e tswang mabenkeleng, e tswang mabenkeleng ke hore, phapang ke hore e se e hlatsitswe e le skoen, ebile e se e paketswe ka hara di-plastic , e tswang serapeng e na le mobu, wena tlameile o itlhatswetsa ona, e be wa pheha.

Dumelang, o bua le Lerato Zondo, ne ke batla ho batlisisa ho lefatshe la ntatemoholo wa ka, leo a tlameha ho le thola. Batho bohle ba thotse mafatshe a bone, empa ntatemoholo wa ka, ha so le thole, ke ne kopa tlhahiso leseding hore nka latela ditepe tse feng hore le ntatemoholo wa ka le yena a kgone ho thola lefatshe la .

Ke nahana ha hore ha ba sa wa lahle jwalo , ba tjhepe mekoti hore ba kenye matlalo ao ka moo kapa ba tjhesa matlalo ao.

Dijo tseo ke ratang ho di pheha ke papa le nama, e nang le di-vege, di-vege di etsa motho a nahanesise hantle, ebile masapo a matle a tiya, jwalo ka nama e le protein-e.

Ba ka etsa hore ba ba na le dijojo tanka, ebile ba nosetsa hoseng le mantsiboya, hore ba boloke.